Yeyi nyana, masikhe sijonge isiliphu sakho somvuzo. Jonga eli candelo libhalwe UIF, oku kuthetha ukuba Unemployment Insurance Fund. Umqeshi wakho ngokomthetho ulindeleke ukuba atsale ipesenti encinci yomvuzo wakho kwaye akhuphe isixha esihambelanayo kwi-UIF. Le ngxowamali ibonelela ngenkxaso yemali kubasebenzi abaphulukene nomsebenzi okanye abangakwaziyo ukusebenza ngenxa yokugula, ipolisi yokubeleka okanye ngexesha lokufumana i-inshorensi. Ukuxhuzulwa lixabiso elincinci lokuhlawulela uxolo lwengqondo oluza nokwazi ukuba ukhuselekile kwaye sesinye sezizathu zokuba kubaluleke kakhulu ukuba nomsebenzi osemthethweni.

Masiyicazulule ngamagama alula, i-inshorensi yobomi ifana nokuba nenethi yokhuseleko kwabo ubathandayo. Uhlawula intlawulo encinane nyanga nganye yaye emva koko inkampani ye-inshorensi ithembisa ukuhlawula isixa esithile semali ukuba uyafa. Le ntlawulo inokunceda usapho lwakho luhlawule iindleko zomngcwabo, amatyala angekahlawulwa okanye iindleko zokuphila eziqhubekayo. Yicinge njengokubekela ecaleni iqanda lendlwalo kodwa endaweni yokuba ulisebenzise likhone ukuxhasa abo ubathandayo emva kokuba uhambile. Yindlela yokuqinisekisa ukuba banokhuseleko lwezemali kunye noxolo lwezengqondo ngexesha elinzima.